Kgetlho la ntlha ke ne ka pagama sefofane ke ikutlwile ke itumetse. Ke ne ke fofela kwa Kapa mme go bona lefatshe le le kwa godimo go ne go le monate le go sa tlwaelega.

Ee, ke toro ya me go pagama sefofane ka gonne ke rata maeto le go bona mafelo a a farologaneng. Go fofela kwa mafelong a ke sa tlwaelang go dira gore ke ithute dilo tse dintšha, fa ke ne ke tshaba ke ka bo ke ga ba kotsi kgotsa go wa ga sefofane fela ke itse gore difofane di sireletsegile thata.

O tshwanetse go reka setulo online, o netefatse gore o na le passport-o ya go ya Nigeria le Visa. Ka letsatsi la go fofa, o fitlha boemela fofaneng diura tse pedi pele o tseya thoto le go bontsha passport-o, fa o fitlha Nigeria o bontsha passport-o, o fetolwa ke immigration-e, o tseya thoto mme o tswe.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo teropong ya me e thusa batho ba ba senang dipalangwa go fitlha kwa mafelong. Ke rata gore ke mokgwa o o theko e tlase mme dibese di fitlha mafelong a mantsi. Se ke sa se rateng ke gore nako e nngwe di fitlha di tletse kgotsa ga di fitlhe ka nako.

Mathata a ke kopaneng le one ke gore ka dinako tse dingwe go thata go bona mafelo a rekisang karata e e botlhale gape mafelo a a rekisang dikarata a ka nna a sa bereke kgotsa o fitlhela mafelo a ko kgakala. Ka dinako tse dingwe le fa karata e na le madi e a gana fa o leka go e dirisa.

Mokgweetsi yo a siameng o kgweetsa sentle, ga a diege, o buisana sentle le bapalami o dira gore batho ba fitlhele tirong ka nako.

Fa go na le strike dibese di ka nna di se dire sentle, batho ba palelwa ke go ya tirong mme ba ka tshwenyega. Batho ba tsaya nako e telele go tsena le go tswa tirong mme go nna thata go tsamaisa dilo sentle.

Dibese di tsamaya ka nako gore batsamai ba fitlhe ka nako. Fa bese e sa tle, botsa lebaka, nna pelo telele, batla tsela e nngwe.

Ee, ke kile ka siwa ke bese ka gonne ke ne ke diegile ke itukisa. Le fa e le mo nakong, ga e eme fa o le moragonyana.

Ee, mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese. Maitemogelo a me ke gore ke ne ka nna malatsi ke sa ye ko tirong. Bapagami ba amega ka go diega, go senyega tiro le go batla ditsela tse dingwe tse di turang.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gonne ditsela di maswe, go se bapalami ba lekaneng le gore mafelo a mangwe ga a duele.

Koketsego ya tlhatlhwa ya ngwaga le ngwaga e dira gore ditshenyegelo tsa batsamai di oketsege, ba tshwenyege go duela mme seno se ka ama tirelo ya dibese ka go fokotsa palo ya batsamai.

Ke fa tirelo ya dibese e le nne ka gore dibese di tlhoka go tokafadiwa ka ntlha ya go se tle ka nako le mathata a go tshepagala.

Ke ikutlwa ke le maswabi ka gonne dibese di theko e kwa tlase mme go le jalo ke tla dirisa tekesi go ya tirong go netefatsa gore ke fitlha ka nako.